O ka tlhopa lefelo le le nang le tlhokego e e kwa godimo ya mafelo a bonno, sebopego se se siameng le go nna gaufi le dikolo dipalangwa le ditlamelo. Se se ama bokgoni jwa go dirisiwa ga lefelo le kgotsofalo ya boleng jwa lone. Diphetogo kgotsa phetolo di ka dira gore lefelo le kgatlhise le go oketsa boleng jwa lone mo mmarakeng.

Dikadimo tsa madi tse di nang le dikgatholoso e kwa tlase di dira gore go duela madi go nne motlhofo mo bathong ba ba adimileng, ka gonne di fokotsa kakaretso ya madi a dumelelwang mo lobakeng lo loleele. Go duela kgwedi le kgwedi ke selekanyo se se kwa tlase go dira gore baadimi ba kgone go laola tsa madi sentle mme ba tlile go wela mo dikolotong tse di boima. Ka fa letlhakoreng le lengwe dikadimo tse di nang le katoloso e e kwa godimo di oketsa ditshenyegelo tsa tefelo go dira gore baadimi ba itemogele mathata mo go tlhomameng tsa madi. Mo lobakeng lo loleele dikoloto tse di nang le katoloso e e kwa godimo di ka tlisa kgatelelo mo go tsa madi, di fokotsa bokgoni jwa baadimi go dira di mo di projekeng tsa madi tse di ka isang pele.

Ke ne ke tla tila mafelo a a kgethegileng a a fetolang madi mo boemafofeng ka gonne bontsi jwa bone bo na le ditlhwatlhwa tse di kwa godimo le ditirelo tse di bitsang madi a mantsi. Go goga madi mo ATM ya mo lefelong kgotsa go laela madi pele ga nako go ka nna tsela e e siameng thata ya go boloka di tshenyegelo.

Go dira ditirelo tsa dibanka tsa inthanete go motlhofo ka gonne bareki ba ka fetisetsa madi go duela dikoloto le go laola diakhaonto tsa bona nako efe gantsi gongwe le gongwe. Go na le ditlamelo tsa tshireletso tse di jaaka go dirisa menwana le go sekaseka sebopego sa sefatlhego. Le fa go ntse jalo ga go sirelegetse ka botlalo ka gonne go mo kotsing ya go utswiwa tshedimosetso, go feketswa ka dikotsi tsa pishing le bosotlhego jwa go utswiwa boitsibiso jwa motho.

O ka akanyetsa ditlhwatlhwa tsa madi tse di bokelwang ka kgatoloso le selekanyo sa madi a o ka adima, ka gonne ditlhwatlhwa tse di kwa tlase di thusa go fokotsa ditshenyegelo fa o na le madi a a sa dumelelwang ka nako. Selekano sa madi a o ka adima le sone se tshwanetse go tshwana le boemo jwa gago jwa tsa madi le mekgwa ya gago ya go dira di tshenyegelo. Gape o ka dirisa dikarata tse di busang madi cash back cards ka gonne di siametsi go dirisiwa letsatsi le letsatsi, di go fa seelo sa madi a a busediwang mo go tseneng madi mo go rekeng dilo.

Ba ka dirisa tirelo ya go fetola madi ka gonne dibanka di letlelela bareki go fetola madi a bone a selegae ya gonna madi a dingwaga di sele ka ditlhwatlhwa tse di leng teng mo mmarakeng. Dibanka di tlhoma ditlhwatlhwa tsa madi go ya ka diphetogo tsa mmaraka mme ka dinako tse dingwe di ka tsenya madi a mannye a a oketsang ditlhwatlhwa tsa phetolo. Go nna le melemo e jaaka tshireletso ka gonne ditirelo tsa go fetola madi tsa maeto di fokotsa tlhoko ya go tshwara madi a mantsi mo go thusa go thibela bosetlhogo jwa go utswiwa.

Badiri ba ntshetsa UIF ka cent-e e le nngwe ya madi a bone a ba a amogelang kgwedi kgwedi mme mothapi o ntsha UIF ya percent e le nngwe ya madi a modiri go dira gore kakaretso ya tshenyegelo tsa UIF e nne di phesente di le pedi ya madi a modiri.

Selekano se se kwa godimo sa kadimo ya madi se dira gore dituelo tsa kgwedi le kgwedi di nne tse di kwa godimo. Gape ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa morokotso di oketsa kakaretso ya madi a a duelelwang mo kadimong. Dikadimo dingwe le tsona di akaretsa ditirelo tsa go dirisa kadimo le inšorense tse di nang le tlhotlhwa mo go duelelweng madi.